Ndicingi ukuba ngaba into iSouth Africa ejongana nayo xa izama ukufezekisa ukubuyiselwa komhlaba lurhwaphilizo. Urhwaphilizo ngaphakathi kurhulumente nakwiqela elilawulayo okusetyenziswayo amanye amagosa umzekelo atyholwa ngokusebenzisa iinkqubo zokubuyiselwa komhlaba ukuze zizuze abantu. Okanye bafumane umvuzo wabaxhasi wabantu abathembekileyo ngokuthembisa ukubuyiselwa komhlaba babebeyazi into yokuba ngaba yinto engazukwenzeka.

Iminqatha yenye yemifuno endiyithandayo kakhulu njengokuba ino-vitamin A, ine-fibre, inyusa amajoni omzimba ukulwa izifo emzimbeni, inceda ukuqunjelwa kwesisu, yenza ukuba umntu ahlale esemandleni njalo. Yenza amehlo ahlale ecocekile, ahlale ebona kakuhle. Umnqatha yinto ebalulekileyo ngoba yenza ukutya kube nesondlo, kubukeke kukuhle. Yezinye yeemifuno ebalulekileyo emzimbeni ehlala ifuneka njalo.

Ukufuywa kwenkomo akukho ngokuba uvuka ekuseni uhambe uyosenga iinkomo ubisi. Kungokunakekela, ujonge iinkomo uzityise, uzinikwe ukutya. Uzikhuphe esibayeni okanye uzikhuphe apho zihlala khona zihambe ziyotya emadlelweni. Ngexesha lasebusika kuba nzima kakhulu ngoba kusuke ingca ingekho ukuba iinkomo zingatya. Funeka uhlale njengamphathi uzamele iinkomo zakho indlela yokuba zitye, indlela yokuziphatha ngendlela ecocekileyo, iindlela zokufumana izitofu, amayeza okuba angathelelwa zizifo. Konke oko kufuneka kujonge kumntu ozihoyayo ezi nkomo.

Iyinto eyenza ukubangaba imfuyo igonywe ukubaluleka kwayo, ukugonywa kwezilwanyana kukhusela izilwanyana kwizifo nokusasaza izifo, futhi zinceda ukuba zingafi. Yenza ukuba izilwanyana zingakhawulezi zifumane izifo kwizinto ezizityayo imihla nemihla njengokuba izilwanyana zizitya, zisitya izinto ezahlukeneyo.

Imivuzo efanelekileyo kubasebenzi basezifama ingaba nemiphumela emihle kakhulu. Loo nto ingenza ukuba ngaba abasebenzi babe nomdla kakhulu kwimisebenzi abayenzayo, boneliseke ngumsebenzi bangabi nazikhalazo. Loo nto ingenza izityalo zibe zihle zikhule ngendlela elindelekileyo. Xa abasebenzi befuna befumana okoneleyo benza umsebenzi ngendlela yokukhupha konke amandla abanawo ukonelisa okanye ukubonakalisa ukuba ngaba umsebenzi bayawuthanda futhi bayonoliseke nangendlela abafumana ngayo ngokwenza lo msebenzi bawenzayo.

Abafuyi beegusha okanye iinkomo into abangayenza ukukhusela imfuyo ingafumanywana luchwane ngenxa yokuma kwiindawo enodaka. Bangasebenzisa iimveliso zokunciphisa udaka njengesanti kwiindawo ezinodaka. Bafake amatye ezindaweni ezivamisa ukuba nodaka olunintsi. Bafake izinto ezinjenge-concrete okanye i-gravel ukuze kunciphe udaka. Bafake izityalo ezingakhi umhlaba omninzi kwindawo ehlala imfuyo.

Hayi, akho nto endingayincedisa ekuphumezeni ezicwangciso zazo. Isilwanyana sidalelwe ukuba sisilwanyana ukuze mhla kuvumelekileyo okanye sikhulileyo ngokwaneleyo ukuba sityiwe ngabantu ze sityiwe. Sidalelwe ukuxhelwe sityiwe ngabantu. Ukuba ngaba iinkomo zingangatyiwa ngabantu kutsho ukuthi zingaquga ziphathwe njengabantu, zingcwatywe? Akumelanga uba ibe njalo. Imfuyo idalelwe ukubangaba abantu mabayixhele bayitye. So, izicwangciso zezilwanyana kuba zingaxhelwa zinikwe ukutya zinikwe amanzi ziphile, akunoba yinto elungileyo leyo.